Vhathu vha tea u dzula fhasi vha vhona zwa uri vha khou tendelana kha ḽifhio. Fhedzi vhathu vha funa u humbulela na uri vhathu vha khou shuma tshifhinga tshingafhani zwi tshi ṱuwelana na muholo.

Migwalabo ya mabisi i ngavha i tshi vhangwa nga miholo ine vhareili vha mabisi vha khou i hola. Ine i vha i si sa swiki zwine zwa kho shumisa zwone nahone zwi ḓo fhedza zwi khou kwama vhathu vha ma hayani nga nḓila i si ya vhuḓi. Ngauri a vha tsha ḓo swika hune vha kho tea u swika hone nga tshifhinga sa vhevha vha dzi ḓoroboni.

Ndo no ḓi wana ndi khou kwamea nga migwalabo ya mabisi he nda fhedza ndi khou swika tshikoloni ndo lenga.

Thekhisi u nga ṋamela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, wa dovha hafhu wa swika hune wa khou ya hone nga tshifhinga.

Dzi a kona u mu swikisa fhethu hu ne wa khou ya hone nga tshifhinga u songo lenga.

U wana thekhisi dzo ḓala vhukuma u sa tsha ḓivha zwauri u ṋamele ifhio. Fhedziha ho mbo ḓiswa muthu we a ḓovha a khou sumbedzela uri vhane vha khou ya gai vha khou namela dzifhio.

Ndo vha ndo ima na khonani yanga ri khou ḓiphina nga ice cream. Ra ḓa ra bviselwa nnḓa ha thekhisi vhunga vhori a hu ḽeliwi ngomu thekhisini.

Thekhisi i nga dzhena nga tshiṱaraṱa nga tshiṱaraṱa. U fhungudza uri vhathu vha ye vha namele thekhisi fhethu hune ha vha kule na hune vha khou bva hone.

Vhupo ha dzithekhisi u ḓo wana thekhisi dzo ḓadza hoṱhe husi tshena na vhupfhelo ha mare ha dzithekhisi.

Shuma u hwala vhathu vha tshelede ine ya ḓo fhedza i khou dzhena kha musi.

A thi ngo kona u ḓi wana ndi khou swika tshikoloni nga tshifhinga. He nda fhedza ndi khou ṱahela u ṅwala mulimo wa vhukati ha ṅwaha.

Ndi u hola muholo muṱuku vha dovha hafhu vha gwalabela uri. Hu na vhathu vhane a vho ngo tea u ṋamedza vhathu vho yaho ngauri mara vhone vha khou vha ṋamedza.

Vhathu vhane vha kho tea u ḓi wana vha khou ya mushumoni a vha tsha ḓo kona. Fhedziha vhaṅwe vha nga to namba vha lenga uya mushumoni vho ramabindu na ene u ḓo vha a sa kho farea zwavhuḓi vhunga bindu ḽavho ḽi sa khou tshimbila nga ngona.

Dzula fhasi vha amba na vhathu vhane vha khou ita mugwalabo vha dzula vha tendelana kha fhungo ḽe vha ḽi sika.

Nyambedzano ndi zwone zwithu zwa khwiṋe vho dzula vha ambedzana vha pfesesana kha fhungo ḽe ḽa tiwa.

Bisi ṱhukhu ndi dzone dza ndeme u fhira mabisi mahulwane. Vhunga bisi ṱhukhu dzi tshi u gidimisela hune wa ḓo vha u khou ya hone nga tshifhinga u sa fana na bisi ḽine ḽa tshimbila ḽi kho to ongolowa.

U davhidzana ndi zwone zwa vhuṱhogwa fhethu hune ahuna mulalo. Vhunga vhathu vha khou gwalaba ndi zwa ndeme uri vha pfesesane kha fhungo ḽa mugwalabo.

Mbadelo dza thekhisi vhuponi ha hashu dzi khou ḓura vhukuma. Nahone lwendo lwa hone ndi lupfufhi fhedziha tshelede ya hone i khou ḓura.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou engedzelwa mbadelo nga u ṱavhanya a zwo ngo mpfhara zwavhuḓi vhunga nṋe ndi tshi ḓivha tshelede ya misi yoṱhe. Ndo vha ndo to fara yeyo nda fhedza ndi tshi vho to tsitswa ngomu thekhisini vhunga ndi songo fara tshelede yo fhelelaho.

Zwithu zwine nda vhona zwi tshi ṱuṱuwedza u gonya ha mitengo ya thekhisi. Ndi u gonya ha peṱirolo ine vha ya vha i khou ḓura vha fhedza vha tshi vho vhona unga ndi khwine vho gonyisa mitengo ya thekhisi.

Badeliswa tshelede nga uya nga lwendo lune vha khou tshimbila lwone.

Mbadelo dza thekhisi ndi dzone mbadelo dza fhasisa kha zwiendi zwoṱhe.

U gonya ha thekhisi zwivha zwi siho kha puḽane yanga ya u bvisa tshelede ine nda i wana mushumoni.

Thekhisi kha dzi badeliswe nga murahu vho no sedza zwa uri lwendo lune wa khou lu tshimbila ndi lungafhani.

Vhunzhi ha vhathu vha ḓovha vho to ima ngomu thekhisini, vhunga i tshi namedza vhathu vha si gathi.

Hu ḓovha hu na vhathu vhanzhi vhanzhi hanefho ṱireinini, vhaṅwe vho to ima vhunga hu si na fhethu ho vhu eḓela arali u tshi khou ṱoḓa u isa marambo maṅweni.

Zwi dzhia tshifhinga tshilapfhu u lugisa zwiṱitshi wa dovha hafhu vha ita nga nḓila dzoṱhe zwa uri ṱireini eyo lugela na u dovha hafhu ya tshimbidza vhathu.

Vha nga ita uri hu vhe na zwidimela zwinzhi u itela uri vhaṅwe vhathu vhane vha ḓo vha vha khou ya mushumoni vha si tou buba vha khou bombela u tou dzula muṅwe na muṅwe a ṱuwe nga tshifhinga tshine a ḓo vha a khou ya fhethu kana a khou yo dzhena nga tshetsho tshifhinga a songo ṱavhanya kana a songo lenga.

U vha na zwidimela zwo vhalaho zwi nga langa uri vhathu vha songo ḓalesa ngomu zwidimelani.

U vha na vhaṱoli vha thekhisi ndi zwa ndeme vhukuma vhunga hu tshi ḓo vha na vhathu vhane vha ḓo vha vha tshi khou namela eyo ṱireini vha songo badela.

U shumisa e-hailing zwo leluwa vhukuma vhuponi ha hashu vhunga fhethu hune ra vha ri khou renga hone zwiḽiwa hu ngaho mimoḽoni yeneyi u ḓo wana dzo ḓala vhukuma u tou swika wa nanga ine wa khou ṱoḓa yone vha u isa hune wa khou ya hone.

Mitengo ya Uber i nṱhesa u fhira ya thekhisi dzo ḓoweleaho.

U sherelana lwendo ndi zwa vhuṱhongwa vhukuma arali u khou shumisa Uber kana Bolt uri u bvise mutengo wonoyo muthihi wo ambiwaho u ḓo kona hafhu wa u rwa nga vhukati uri muṅwe na muṅwe a badele.

Zwi vha zwi songo tea uri vhathu vha thekhisi vha luisimane na vhathu vha Bolt kana Uber vhunga vhathu vha Bolt na Uber vha tshi vha na vhone vha mushumoni wavho vho u nga vhenevho vho u reila dzi thekhisi, muṅwe na muṅwe u na pfhanelo dza u ḓikhethela uri u ṱoḓa u tshimbila nga thekhisi naa kana Bolt kana Uber.

Vha vha vha sa ḓivhi hune muthu o ṋamelaho a khou ṱoḓa u isiwa hone nahone u ṱoḓa uri vhone vha songo xela.

Ndi nga takalela mureili wa tshifumakadzini vhunga vhareili vha tshinnani ano maḓuvha vha si tsha thembisa u ḓo wana u tshi khou humbeliwa namba founu.

ndi nga founela murahu mu nomboro dza honouḽa muthu wa Uber we nda mu founela u mu ṱalutshedzisa uri hu na zwithu zwe nda siya afho kha goloi yawe.

Ee, nṋe ndi vhona zwo tea uri mureili a humbele thendelo kha nṋe uri a tambe muzika mukene vhunga a tshi ḓo fhedza a tshi khou u tamba muzika une roṱhe ra funa ha si lile muzika une zwa ḓo vha zwi khou vhi sa zwiṅwevho kha nṋe une nṋe a thi u takaleli.

Zwo khakhea vhukuma uri vhareili vha thekhisi vha wane vha khou lwisana na vhareili vha Bolt kana Uber vhunga na henevho vha Bolt na Uber vha mushumoni vha tshi i ṱoḓa tshelede u nga sa henevha vhareili vha thekhisi.

Mutengo wa Bolt na Uber u gonya nga dzi weekend ngauri vhunzhi ha vhathu vha no reila thekhisi vha vha vha siho mishumoni vha vha vho vha mahayani vhaṅwe vho bva, vha vha vha si khou shuma.

Ndi pfha ndo takala vhunga vhathu vhane vha tshifumakadzi vhane vha ḓivhelwa zwa uri vha fanela u dzula mahayani vha tshi bika ndi tshi vhona vha tshi khou reila Bolt na Uber ndi ḓi pfha ndi tshi ḓirwa khana nga u vha muthihi wavho wa u vha tshifuwo wa tshifumakadzini.

Ngauri vhaṅwe vhathu vhane vha vhaṋameli vhane vhaḽa vha fhedza vha khou sia mashika avho kha goloi henefho ya Bolt kana Uber vha si dombe.

Hai, nṋe ndi vhona zwi songo tea uri mutengo wa Bolt kana Uber u gonya musi ndo no ṋamela nga nṱhani ha ṱhirafiki vhunga ndo vha ndo ḓifara yeneyo tshelede vha tshi gonyisa ndi ḓo sala ndi si tshe na tshelede ine nda ḓo vha badela ngayo zwine zwa ḓo fhedza zwi khou vhanga tsemano vhukati hashu.

U tea u renga zwiambaro zwawe kha shopho ḽa no pfhi Shein arali zwithu zwa hone zwi tshi khou ḓo vha zwi si zwa ḽeneḽo ḓuvha kana zwi si zwa matshelo u funa u renga hu na tshifhinga tshilapfhu tsha uri zwithu zwawe a zwi shumisi.

Ndi vhona u nga zwi dzhia tshifhinga tshilapfhu vhunga zwi tshi ḓo vha zwi tshi khou fhira fhethu hunzhi hunzhi zwi tshi badela dzi tshelede uri zwi kone u ḓiwana zwi khou swika kha ḽiṅwe shango.